Ngokoluvo lwam ndicinga ukuba iibhasi zezona zikhuselekileyo kakhulu kunetekisi ngenxa yezinto ezininzi. Kubandakanywa iimpawu zokhuseleko olomeleleyo, ulawulo olungcono kunye nenyaniso yokuba zihlala zihamba ngokukhuselekileyo emgaqweni.

Ngokoluvo lwam, ibhasi enedakhi enye ndiyithatha njengebhasi ekhuselekileyo kunebhasi eneedakhi ezimbini. Ngoba, ibhasi eneedakha ezimbini ngelixa zinikezela umthamo omkhulu wabakhweli zinokuchaphazeka ngakumbi ngokungazinzi kwemimoya ephezulu okanye kwindawo engalinganiyo.

Ndingahlisa umoya ndingaphaphazeli kwaye ndifowunele ikhampani yeebhasi ndichaze imeko yam then sizame ngandlela ukubonisana uba singadibana kanjani okunye ndizifumane kanjani izinto zam.

Njengokuba bendiqala ukukhwela ibhasi ndingayazi uba akubhatalwa ngemali then into endinoyenza kukuthetha nodrayiva ndimchazele imeko yam then ndizame ngandlela zonke ukundibhatalela, ndicele umntu andibhatalele yena or ndicele komnye wabakhweli bandibhatalele okanye udrayiva ndimcele then ndimtransferele imali then ndimchazele xa ndiphinde ndakhwela ibhasi then ndizawuyazi leyo into, ndikhwele ndibhatale ngekhadi lebhasi.

Ndiza kumcebisa kuqala afumane ikhadi lebhasi njengoba ibhasi zingakwazi ukubhatala ngemali or ngedebhithi. So ukuzilungiselela uba abe nekhadi le bhasi.

Noko andinobanangxaki njengoba ibhasi ibidla ngolibamba ixesha, ingxaki andinobanalo ndingayiqonda, ndinga-andastenda.

Ndingayiqonda kodwa andinobe ndibe namsindo, ndinga-andastenda kwaye ndizame enye indlela endinothi ndiyikhwele ngayo into ndibheke kuloo ndawo bendisiya kuyo or ndibheke emsebenzini. Andinobanangxaki as uba ibe yibhasi edla ngolibamba ixesha.

Indlela ebendinokwenza ngayo kukunyamezela ndime ebhasini kuba ihleli iyiyure ukubheka emsebenzini okanye ndizame uthetha nomnye wabakhweli ozawukwazi undimamela simane ngotshintshisana omnye ame, omnye ahlale phantsi.

Ndingaqaphela kuserhowu ndiqonde kudrayiva ukuba indlela ebedla ngoyihamba ibheka kule ndawo why ingasayihambi. Then okanye ndicele kuye xa ndisandokuyiqaphela indlela ndicele kuye udrayiva uba andehlise kwangethuba then ndijonge enye indlela, enye into endinoyikhwela ezophuma ngale ndlela ndihamba ngayo.

Ndingaqhubeka kakhulu, intliziyo yam ibe buhlungu njengokuba besendiyiqhelile le bhasi ihamba ngale ndlela ndiyaziyo. So umphefumlo wam ubusowukhululeke kakhulu kule bhasi, iyawube iyandothusa into yoba indlela ebidla ngoyihamba kuqala itshintshile ngoku.

Ukubaluleka kwayo, ukufika ngexesha efika ngalo, kukubaluleka koba ifike early apho izoya khona. Uba ke ibhasi yabamba ixesha lokufika then ixesha lokufika izawukwazi ukulibamba nalo. Abantu bazokwazi ufika rhowu apho baya khona.

Nangexesha lokuphuma ngalo ixesha ibhasi ibaluleke kakhulu. Njengoba abanye abantu baphuma emisebenzini bediniwe, balindele ufika emakwabo kwangethuba bazokwazi nokupheka. So ixesha ephuma ngalo ibhasi ibaluleke kakhulu.